Go tokafatsa tsamaiso ya UIF-o go ka nna molemo go oketsa batho ba ba thusang mo diofising ka go nolofatsa tshebediso ya inthanete gore bo mme ba seka ba ema nako e telele, go tlhokega thuto le kitsiso ya gore bo mme ba itse ditshwanelo tsa bone le ka fa ba ka tlatsetsang diforomo ka teng gape go tshwanetse go nna le puo e utlwalang le tshegetso mo mafelong a a kwa thoko fa dilo di okafadiwa bo mme ba ka kgona go amogela madi a UIF ka nako, seriti le tekatekano.

Go bapisa dikelo tsa morokotso fa o tlhopha karata ya sekoloto go botlhokwa ka gore go ama gore o tla duela bokae morago, karata e e nang le morokotso o o kwa godimo e dira gore sekoloto sa gago se gole ka bofefo mme o felelele o duela madi a mantsi go feta se o se dirisitseng fa o bapisa dikelo o ka tlhopha karata e e nang le morokotso o o ko tlase, mme seo se go bolokelang madi. Ka jalo go dira tshweetso e e botlhale go akaretsa go seka-seka morokotso.

Batho ba le bantsi ga ba itse gore ba ka kopa meputso ya UIF jwang ka ntlha ya go tlhoka kitsiso le tsela e e raraneng ya go kopa, go tlhokega dipampiri, tshedimosetso e lekaneng le thuto ka dipuo tse ba di utlwang, go tokafatsa seno re ka rulaganya mananeo a go ruta setšhaba re dirise radio, inthanete le diofisi tse di na leng bathusi ba ba tlhalosang mekgwa ka jalo go tshwanetse ga nna le ditsela tse di pepeneneng le tse bonolo gore mongwe le mongwe a kgone go ikuela sentle.

Go ikopela go adima madi ko polokelong go botlhale ka gonne o itse boemo jwa gago jwa madi mme ga o patelediwe ke ya borai fa o ikopela o kgona go bapisa dikgetho go kopa selekanyo se o se kgonang go duela le go leka go buisana ka morokotso o o kwa tlase, seno se thusa gore o seka wa tsenwa ke sekoloto se o sa kgoneng go se laola ke tsela e supang boikarabelo, botlhale le kemonokeng ya madi.

Go adima madi mo dikadimong tsa letsatsi la tuelo ke kotsi ka gonne morokotso o kwa godimo mme o ka tsenwa ke o o sa felego, go molemo go batla ditsela tse dingwe tse di bolokegang jaaka go buisana le ba losika kgotsa ditsala go kopa thuso ya nakwana kgotsa go dirisa dipolokelo tse di nang le morokotso o ko tlase, jaaka makgotla a dipolokelo kgotsa corporative banks seno se ka thusa tsala ya gago go fapoga o o feteletseng le go boloka botshelo jwa madi bo le .

Go duela madi a kadimo ka nako go botlhokwa go dira gore o seke wa tsenwa ke dikoloto le mekgatlho ya molao, go dira jalo go thusa gore sekoloto sa gago se se gole ka bofefo mme o nne le tshiamelo mo histori ya gago ya madi. Fa o duela ka nako o baakanya botshelo jwa gago jwa madi o nna le kgolagano e ntle le ba banki mme o kgona go tshegetsa dikatlholo tse dingwe tsa madi mo nakong e e tlang.

Go boloka madi mo akhaontong e nayang morokotso o kwa godimo go go thusa go bona kgolo e e oketsegileng ya madi a gago ka nako, morokotso o o kwa godimo o dira gore madi a gago a tswelele go gola morago ga nako e leng se se go thusang go boloka madi ka lebelo le le kwa godimo, mo go boloka mo akhaontong e e nayang morokotso o o kwa godimo go thusa go fepa dikgato tsa bone tsa madi ka nako e telele go ba naya tsholofelo ya botshelo jo bo tsitsinyeng le bokamoso jo botoka.

Fa boleele jwa kadimo bo oketsega bogolo jwa tuelo tsa gago tsa kgwedi le kgwedi bo ka oketsega ka gonne o tshwanetse go duela karolo e e kwa godimo ya sekoloto mo kgweding nngwe le nngwe, le fa go ntse jalo ka nako e telele o duela go feta mme sekoloto sa gago se fokotsega gradually. Fa o tlhopa kadimo e khutshwane ditshenyegelo tsa kgwedi le kgwedi di ka nna tlase, mme o duela sekoloto mo nakong e khutshwane fela ditshenyegelo tsa kakaretso di ka nna godimo.